Re apara, masela, a memmala e e farologaneng. Re apara le shebelane, le diteki tse tshweu . Fa dingwaga ntse di feta di le di a fetoha, fa ba dira shebelane ntse ba berekisa wool-u. Gone nou ba berekisa lesela go ira shebelane.

Nnyaya ga o kitla o apara diaparo tsa ko meletlong ya di-conference-e. Fa o ya di-conference-eng tsa kereke, o tshwanetse ho apara seaparo sa kereke. Ha e ba hore ke conference ya kwa tirong, o tshwanetse go apara diaparo tsa go ya tirong. Mme ke letsatsi la setso ke hone o tla aparang diaparo tsa setso sa hao kgotsa ha e ba ho na le lenyalo.

wa Sevenda ke ona o leng montle. Gore ke nahane jalo ke ka lebaka la gore memmala e ba e dirisitseng e mentle thata-thata le dipheta tse ba di aparang.

Ee ba tshwanetse go di apara ka lebaka la hore ke diaparo tsa setso sa bona. Ke diaparo tse e leng hore ho tloha kgale le kgale bo nkoko ba rona ba kile ba di apara. Mme tshwanetse ba di apare ka ntlha ya gore ke diaparo tsa setso sa bona.

Mavenda, ba apara diaparo tsa mebalabala le seo se sengwe se sweu se beiwang mo morago ga diaparo, tse a bontsha gore o wa setso sa mofuta mang. Mme Machangane ba apara shebelane. Ke mo o tsileng go bona gore ke ba motlhobo o feng, le Mazulu, ba apara go ya ka setso sa bone. Mme fa ba kopanang o mong le mong a apere seaparo sa setso sa gagwe, wa bona gore ke motlhobo mang, mme Mavenda, Matsonga le Mapedi mebala e ba e dirisang e a tshwana. Efela, diaparo tse ba di aparang di na le phapang, gore o kgone go farologantšha hore Mopedi, Motsonga le Movenda ba apara jang.

Jaaka, mosadi wa Mopedi, mosadi wa Mopedi ga a sa nyalwa, o apara ele e le esi. Mme ga a sena go nyalwa, o apara ele ka fa tlase mme kwa godimo ba apara ele e nngwe e ka teng baki le tuku e le horeng ha e tshwane le, tsa ba bang. Gore go nne jalo ke hore, fa ba ya ba ye ho nyadisa ba tshwanetse go apara yalo mme batho ba kgone ho itse phapang hore yo apereng tse yana, ke o nyetseng, yo o apereng ke o sa .

, ka khiba gore ba dire ka selo seo ke gore se popota.

Ka, diaparo tsa setso le tsa basadi, diaparo tsa setso o nna le seriti ga o diapere o bontsha gore o mme, mme o mosadi. Fa o apere diaparo o kry-e o apere marokgo, batho ha ba o tlhompe ho tshwana le ka mokgwa oo ge o apereng diaparo tsa setso.

Ke bona e le dilo di le pedi tse di farologaneng. Setso ke setso, moaparo a segompieno ke moaparo wa segompieno.

Ditso tse di farologaneng, di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona ka lebaka la hore, wa tlhomphega mme o nna le seriti. Diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwaobošwa ka lebaka la hore, a re latlhe setso, le ge re ka apara diaparo tsa se ka jean, setso sona ga re kitla re lebala ko re tswang teng.

Di lekanya banna le basadi, ka go dumela jaana ke le ka lebegela gore banna le basadi ga ba tshwane. Basadi ba rata mmala o bonagalang. Banna ga se batho ba ba ratang mebala e bonagalang. Gore ke re jaana ke hore banna ke batho ba ho didimala. Ba sa rateng mashata, mme fela basadi ke batho ba e leng hore ba rata mashata.

Setswana se re mosadi fa a inama a be a ikantse mokokotlo. Fa o le mosadi o tshwanetse, o apare, sentle, o apare le diaparo tse telle, ka gore batho ba go tlhompe. Fa o ka tlhaga o apere moaparo o sa nnang sentle, o apere diaparo tse kgutshwanyane, batho ga kitla ba go tlhompha mme o dira le gore banna le bone ba seke ba go tlhompha.

Ka, nako ya kgale batho ba ne ba ikaparela diaparo tsa setso go sena mathata . Hore batho ba tseye setso ka, ka dikgoka, mo fashion-eng ke gore fashion-e, o tla fitlhela diaparo mosadi ntshitse le matswele. Mme ka diaparo tsa setso ga gona dilo.

O tla fitlhela mosadi apere mosese o mo telle, a ithibile le magetla, a bofile le tuku a le montle. Ke ka moo di dontshang tlhompho le seriti.